Baithuti tshwanetse ba rutiwe ka dithuo tseo ba tla beng ba di lema, ba rutiwe gore ba di sireletsa jang, mme le bone segolo ba itshireletsa jang gonne go botlhokwa gore ba itshireletse pele, mme ba kgone go sireletsa dithuo tsa bone.

Katiso e e mosola kwa ditheong tsa temothuo e ka tokafala gantsi ga go ka dirisiwa metšhini e e siameng le didiriswa tse di siameng mo temong ya bona.

Gore ga ba na le seo ba lelang ka sone gonne kgotsa se ba sa itumela ka ga sone ba nne le ko ba ka yang teng gore ba kgone go bona thuso.

Go tshwanetse go shebiwa gore ke dimela tse feng tse di jewang tse di tlhokegang, segolo thata jang mo e leng gore mmu o a dumela gore go ka jalega le gore ba kgone go kry-a metsi ka bo gautshwane. Ba tshwanetse ba shebisise gore a diruo tseo di tla kgona go gola sentle, di sireletsege sentle mo tulong e tla bong ba jadile mo go yona.

Ditirisanommogo magareng ga di-college tsa temothuo le dipolase di ka thusa baithutwana gore ba kgone go tlhaloganya e bile ba kgone go bona, ba kgone go ijalela bone ka matsogo a bone gonne ko di-college-eng ba rutiwa ka buka ba kwale e fela ko dipolaseng ba tla be ba ithuta go jala ba bone e bile ba itse ba nne le kitso e e fetang e ba e kry-ang ko di-college-eng. Seno se tla tswela Aforika Borwa mosola gonne se tla fokotsa tshotlego e e leng teng mo magaeng a rona gonne batho ba le bantsi ba tla be ba itse ka go ijalela dijalo tse di jewang. Ga nkitla tshotlego e fetelela mo Aforika Borwa.

E ba fokoletsa mmereko o montsi wa matsogo, gonne thekenoloji e fokoditse gore go nne tiro ntsi ka jalo ba kgona go na le nako e ntsi ya go bona le go ithuta mme ka jalo go na le metšhini e e berekang bone ba lebeletse.

Gantsi re bolelelwa ka dijo tse di mo dithining gore di na le dikotla tse dintsi, ga e se ka ntlha ya ditshila. Ke ka ntlha ya dikotla tse di leng ka mo gare ga dijo tse di ka mo thining ke ka jalo gantsi ga o sa itekanela sekai go na le botlhapi. Tlhapi e e mo thining gantsi e ratiwa go jewa ke batho ba ba sa itekanelang gonne re tlhole re utlwa ba lefapha la phepo ba re bolelela gore go na le Omega three mo gare ga thini ya tlhapi.

Bonnete ke gore thekenoloji e fetotse dilo tse dintsi, e fela ko di-college-eng ba se ka ba tlogela go ruta barutwana ka tshimologo ya temothuo ba tswele pele ba ba ruta nnete ya temothuo gore e tswa e le kae, le fa technology ka ba teng e fela seo se ka se fetoge e bile se ke se fetolwe ke sepe, gonne eo ke sephiri sa nnete sa temothuo se ba tla dulang ba sa ruta barutwana bangwe le bangwe ba ba nnang le bone ko di-college-ing.

Ditshingwana di tshwanetse di dule di kampeletswe ka dinako tsotlhe, mme ke yone tshireletso e e botoka thata eo e e tla sireletsang dijo. Le batho ba ditoropo ba tshwanetse ba lemoge gore ga ba rekisa dijo, ba ye go di reka ko bathong ba ditshingwana.

Hectare-ra ya tshimo ya ka e ka nna boleng jwa hundred e fela go tla ya ka gore tulo ya ka e kana kanang e ke batlang go simolola go yona ke lebelele le ditlhokwa tsa ka tse ke di tlhokang ga ke simolola tshingwana ya ka. Ke tshwanetse ke lebelele seo, ke lebelele ditlhokwa tsa ka, ke lebelele le tulo e ke leng go yona gore e kana kanang le e ke batlang go e dirisa, gore a ke tla kgona go e dirisa le gore e fitlha kae e tswa kae, e fela di-hectare-ra di le hundred nka simolola ka tsone.

Malwetse a a tlhagelelang, a a tlhagang a tsena mo dikgong a dira gore tlhotlhwa ya dikgogo e ye ko godimo, gonne go nna thata gore go dira bonnete ba gore dikgogo di siametse gore di ka jewa e bile di ka rekisetsa batho. Ka jalo go dirisiwa madi a mantsi go diragatsa seo le go sireletsa malwetse gore a ye kwa bathong. Ka jalo le babereki ba feleletsa ba felelwa le ke mmereko gonne dikgogo di le dintsi ga di sa di dula di na le malwetse, ga di sa jega ka jalo industry e a sokola le babereki ba simolola ba sotlega.

Go bua nnete ga ise ke itemogele meputso e e sa lekaneng e badiri ba masimo ba e amogelang, tota ga ise ke ele tlhoko gore ba ka tswa ba amogela bokae le gore a mme go na le go sa lekaneng teng. Ka jalo maikutlo a ka ke gore ba dira ka thata. Ba dira ka thata kwa masimong, gore dijalo tseo di tswe di tle mo bathong, ba bo ba dirile ka thata ka jalo ke ikutlwa gore ba tshwanetse go amogela, ba tshwanetse go amogela madi a utlwalesegang a e leng gore a tsamaisana le tiro e o ba e dirang kwa masimong, gonne tota ba bereka ka thata, ba dira ka thata e le ruri.

Biltong ke nama e omisiwang, batho ba le bantsi ga ba na ditsidifatsi ko magaeng, ka jalo ba tlwaetse go boloka nama ka tsela ya gore ba e omise, ka jalo ke bona e le tsela e ntle thata ya go boloka nama gore o e omise. Biltong ke mokgwa o mongwe wa go boloka dijo

Se se raya gore badiri ba tla fokotsega, ka gonne didiriswa di dintsi ka jalo di a itirisa ga di tlhoke gore go nne le batho ba ba di dirisang. Ka jalo batho ba tla nna kwa ntle ga tiro, ka jalo go tla nna le mathata mo temothuong ka gonne go tla bo go dirisiwa didirisiwa.

Ga go ka diriwa didiriswa tse e leng gore di tsamaisana le tsela e setso e ne e diragatsa ka yone, seo se ka nna botoka thata. Go ka nna botoka thata mo temothuong.

Go bua nnete ba ka nna mosola thata mo baithuting gonne ba ithutile go le gontsi ka thuo go tsweng kgakala, go tsweng tshimologong ya thuo. Ka jalo baithuti ba rutiwa se se mo bukeng e fela ba na le maitemogelo a mantsi thata ka temothuo. Ka jalo ba botlhokwa thata e bile ba mosola mo baithuting.